Ndingathi mna ukusebenzisa iephu okanye iibhanki ze-ephu kukuthi awukwazi okanye indenzela lula okokuba ndingasakhweli ndimoshe imali ndiyokhupha imali etawuni, ndikhuphe imali okanye ndifake imali. Ngoku ukubhenka efowunini kundinceda ekubeni, kundinceda ekubeni ndiseyive imali kunokuba ndiyimoshe ngokuhamba umgama omde ukuya edolophini.

Yona inzala yakhe kwiwaka iba ngamakhulu amahlanu. Iwaka iba likhulu elihlanu. Ngokweebhanki zona kwiwaka ziye zifune amakhulu amabini anamashumi amahlanu.

Xa kunobakho iimvula, izichotho okanye iimvula okanye iinto ezinjalo plus ukuqhekezwa, uqhekezwa, ukungena kwezikoli. Nokutsha kwendlu okanye nokutsha kwendlu leyo ndizobe ndisebenzela kuyo.

Avule ibhanki kumele ayokwenza ikopi yepasi, ikopi yepasi, aze nekopi yepasi ezogximfwa e-police station, emapoliseni. Aze futhi nencwadi yalapho ahlala khona. Zizo ke iinto ezifunekayo phaa. Abe kanti uneminyaka efikileyo kwishumi elinesibhozo ukuze bazokwazi ukumvulela ibhanki.

Abantu bayaqhubeka ukuboleka imali koomatshonisa ngoba kulula ukufumana imali phaya kubo, ngoba bayayazi ukuba awubhatali okanye uthathe ixesha elide ubhatala, bazosebenzisa ubundlobongela ukuyifumana. Ngoku zona iibhanki ziye zithathe ixesha phambi kokuba zikunike imali. Ziye ziqale zijonge kuqala nokuthi uyasebenza iinto ezinjalo, urhola malini. Ke ngoku abantu bayayibalekela loo nto, bancamela koomatshonisa.

Oomatshonisa abafuni nto ezinintsi bona xa , xa uzokumalanisa nebhanki. Kwa bona bafuna ukwazi ukuba ungumhlali walapho kuloo ndawo kuhlalwa kuyo, uyasebenza na, uzokwazi uyibhatala le mali uyifunayo. Bafuna nje ezo nto qha. Ke ngoku bazokwazi ke ngoku, unalo nepasi, then bazokwazi ukuba bakunike le mali wena ke uzotsho uyibhatale ngelo xesha lakho kumele uyibhatale ngalo.